Mna ndibona kulungile zibe ngesiNgesi ngoba isiXhosa siyasithetha apha endlini kwaye bayasifunda nasesikolweni. Ngoko ke isiNgesi yinto abayigqibela esikolweni, apha ekhayeni asithethi isiNgesi sithetha isiXhosa. Ngoko ziyabanceda ke ezi nkqubo zikumabonakude zesiNgesi.

Ewe, kusisisongelo ngoba xa amanye amagama engazubakho kukho amanye amagama amatsha ngoku, xa umntu ke ngoku edibana nomntu owazi la magama amadala kuba nzima ke ngoku ukuba abantu bavisisane xa bethetha.

Ndithanda uBetusile Mcinga.

Ndithanda isiVenda kwaye ndingavuya ukusazi.

Kubalulekile ukulobola umfazi xa uzomthatha ngoba oko kubonisa ukuba ungakwazi ukuzimela, ungakwazi ukumbonelela xa ukwazileyo ukumkhuphela ilobola. Ubonisa uba ungamxabisa futhi xa umkhuphele ilobola.

Hayi, abantu bale ndawo ndihlala kuyo abazixabisanga iintsimbi.

Xxa ugqirha ekwazi ukuthetha isiXhosa kuba lula ukuba nabantu abadala bakwazi ukumcacisela ngengxaki yabo ukuba umntu ugula yintoni. Ngoku xa ethetha isilungu kuphela kuba nzima uba umntu achaze le nto iyiyo.

Ndingenza ngalaa ndlela kwakusenziwa ngayo kudala ngoba umntu xa ezokuya esuthwini kwakufuneka aqale ayosebenza ukuze akwazi ukuzithengela le mpahla intsha kufuneka abe nayo ayinxibile.

Ziyangqqubana, azidibani konke konke ngokuba ubuKrestu, uThixo uthi uze ungabinaThixo bambi ngaphandle kwam. Kuze ke ngoku isiNtu sona kukhonzwe nezinyanya, ngoko ke ayidibani.

Bangabanceda ngokubafundisa, umntu abacacisele le nto umntu ayithethayo ukuba ithetha ntoni.

Ndikhetha ukuhlala elokishini ngoba ezilalini uba kude nento yonke, uba kude nedolophu, uba kude nesibhedlele, uba kude neklinikhi. Ngoko ke elokishini zonke izinto zikufutshane.

Andiyiboni ingumbono omhle loo nto leyo ngoba abantwana bethu bayabetheka kwisilungu. Ke ngoku xa ezofunda eyunivesithi afunde ngesiXhosa kuyoba nzima ke ngoku xa sekufuneka edibene nabanye abantu abangengomaXhosa. Uzawubethakala apha esilungwini ngoba bapasa aba Grade twelve umntu engasazi kwa eso silungu.

Indiphatha kabuhlungu into yokungabikho kwezithuthi ezilalini ngoba umntu kufuneka ngoku ahambe umgama omde.

Iyatshintsha indlela yakhe yokunxiba ngoba ngoku akasanxibi akasanxibi ibhulukhwe, akasanxibi iilokhwe ezimfutshane. Kofuneka enxibe amajeremane athwale entloko, angahambi ngentloko.

Kwinkolo yobuKristu ukholelwa kuThixo kuphela. Kwinkolo yesiNtu bakholelwa kuThixo, bakholelwa nakwizinyanya.

Ndingakhetha omhlophe ngoba ndicinga awunazindleko zininzi kakhulu ngoba ungasuke indaba yokutya osuke uqasha i-catering. Kanti umtshato wesiNtu yona kufuneka kuxheliwe ngoba iyafuneka laa nyongo.

Andizidibanisi, andizidibanisi mna. Xa ndinxibe isiNtu ndinxibe isiNtu. Xa ndinxibe ezesimanjemanje, ndinxibe ezesimanjemanje andizidibanisi konke konke.

Hayi, uyandibhida lona umbuzo. Andiyazi uba benza njani abantu abenza iintsimbi, andiyazi ngoba ndizibona sezenziwe.

Mna ngokolwazi lwam umntu uya kwiiofisi zezindlu abhalise indlu. Emva koko ke uyalinda ke uba ube kwelo qela lizokwakhelwa ngelo xesha kuzo kwakhiwa ngalo. Kwaye kufuneka ndandigqibele kufuneka uba kubhalisa abantu abanabantwana, umntu onomntwana. Andiyazi ke noba izinto sezitshintshile na.

Ndingabuza ukuba kuvumelekile na ukuthwala kwabantwana abakwiminyaka esephantsi.

Ewe, isiXhosa sona sahlukahlukene kodwa isiXhosa esifundwa esikolweni siso esiXhosa ekufuneka kwenziwe ngaso i-dictionary.

Ukulotyolwa kubonisa ukuba undixabise kangakanani lo mntu ndiza kutshatela kuye.

Hayi, ndibona mna ukulungiselelwa kwemitshato ngombono omhle ngoba awumazi lo mntu. Mhlawumbi kwale ndlela aziphathe ngayo uyenzela ukuba akhethelwe wena, nithi nakudibana umntu avele ubuyena bakhe.